O tshwanetse ke go dira dipatlisiso ka di interest-e ka karata ya sekoloto, mme o ka bapisa mefuta e farologaneng ya dikarata ka go ela tlhoko interest-e e batliwang.

Sekoloto le histori ya gago ya go adima madi di ama tsela e o dirang sekoloto ka yone, ka gore banka e batla go bona gore a ona le bokgoni jwa go busa madi ao, mme e ka tokafadiwa ka go baya melawana e rileng.

Ke phoso ya go charge-iwa interest-e gabedi o sa lemoge, mme o ka tlhokomela se ka go leba stament-e sa gago sa banka kgwedi le kgwedi.

Go botlhokwa go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto, ka gore o tshwanetse go itse ditokelo tsa gago le maikarabelo a gago, le madi a tlileng go gogiwa mo karateng ya gago, le gore a o a dumela na.

Ga o na le kitso le thuto ka tsa madi go dira gore o tlhaloganye di-interest-e, mme o thuse le batho ka gore ba itse se ba lebaganeng le sone fa ba kopa karata ya sekoloto, mme se se ba thuse gore ba dira tshweetso e siameng.

Dibanka di tseya tsiya histori ya gago ya sekoloto le gore a o na le tiro e supang bokgoni jwa gago jwa go busa madi, mme banka e bala morokotso o wa gago ka go dirisa madi a sekoloto le matsatsi a o tshwanetseng go busa sekoloto ka ona.

Molemo wa overdraft facility e go neela thuso ya madi ka tshoganyetso, mme o ka ikanya yona. E fela borai jwa overdraft facility, ke gore wa go lefisiwa morokotso o godimo thata.

Ke dituelo tsa overdraft-e le over limit-e kgotsa dituelo tsa kotlhao, mme o ka tila dituelo tse ka go dira bonnete jwa gore o goga madi a o a adimileng fela.

O tlile go tshwanela ke go busa madi a mantsi, mme ebile a fetang a o a adimileng. O ka fokotsa ditshenyegelo tse ka go dira bonnete jwa gore o duela madi a ka bonako.

O ka simolola ka go boloka madi a gago kwa bankeng, mme di thusa ka gore banka e duela wena morokotso. Ga o boloka madi le banka, ga o kake wa duedisiwa madi a mantsi.

Dibanka dingwe di na le kgaisano ya phapanyetsano mo mading a kwa nageng tse dingwe, mme ba go lefisa madi mo transaction-eng e o e dirang kwa nageng diseele. Morokotso wa gago o nna kwa tlase thata, mme ba go neela karata ya go tsaya loeto go ya ko nageng di sele, e nang le puseletso ya madi fa o le kwa nageng e nngwe.

Forex-e gape e itsege e le mmaraka wa phapanyetsano ya kwa ntle mo bathong le dikgwebo di rekisanang madi. Go simolola o tlhoka akhaonto ya gago ya go rekisa madi, le madi a o batlang go simolola ka o ne le kitso ka tsa Forex.

Ke utlwile gatwe o tsaya sebaka gore o bone madi a gago, nka gakolola motho gore a seke a e dirisa fa e le gore o batla madi a gage a poelo ka bonako.

Ditlamorago tsa go dirisa Forex-e ke gore o ka latlhegelwa ke madi a gago, mme fa o ka latlhegelwa ke madi a gago o tshwanetse ke go simolola kwa ntlheng, o ithute ka tsa mmaraka wa Forex, pele o ka simolola gape.

Ga e le gore o itse ka Forex-e ebile o na le kitso ya teng, nka thaba tota, e fela ga e le gore ga ana kitso ya tsa Forex-e nka utlwa botlhoko tota.

Nka itumela tota, mme ebile nka dirisa madi ao go duela sekolo sa me le go dira dingwe tse e leng gore ke a di tlhoka mo botshelong, le go reka sefatanaga.

O ka dirisa didiriswa tse di tshwanang le App-o tsa thekenoloji tsa madi. Ya ntlha e leng currency converter App, e tla go fang tshedimosetso ka ditlhwatlhwa tsa madi tsa kwa nageng tse dingwe, mme tse dingwe ke di-App-o tse di nang le ditirelo tsa dibanka.

Go ananya madi ke go dira madi a le mantsi ka bogodu, mme o boloka madi a gago ka go dirisa diakhaonto tsa batho gore borra molao ba seke ba go fitlhela, mme di ama rona ka gore di tlhola bosenyi jo bo oketsegileng le go se tsepame ga ikonomi.

Ke ne nka mmotsa gore a ke nnete gore o ka latlhegelwa ke madi, le gone ka tsela tse di feng ka gore batho ba le bantsi ga ba bue bontle ba Forex-e.

Diphoso tse di tlwaelegileng tse batho ba di dirang fa ba ananya madi, ke go se lebelele direiti tsa go ananya madi, go tila dituelo le go se dirise banka e tshepagetseng. Mme go tila diphoso tse, ba tshwanetse ke gore ba nne le kitso mme kitso e ba tla e fitlhela kwa dibankeng.